Temothuo ke selo se se molemo mo setšhabeng sa rona, e thusa batho go nna le bokgoni. Temothuo ya morara ke yone e gaisang ka ntlha ya tsela e beine e romelwang ka yone ko dinageng di sele, ka jalo gotla-gotla e thusa ikonomi ya rona. Gape, setšhaba sa rona se ka tokafatsa le go tlhola ditiro ka gonne botlhokatiro bo kwa godimo. Beine gape e ka rekisiwa mo lefolong leo, gore batho ba kgone go ithuta go oketsegileng ka dikgwebo. Gape e ka dira gore dikokomana tse di latelang di ithute le go tsweletsa katlego ya dikgwebo.

Nnyaa, nka se dire jalo. Go kotsi go leka sengwe se ke sa itseng gore se tswa kae, kana gore se nnile gone jang. Merogo e siametse mmele ee ke a dumela, mme ke batla go itse pele gore a go tshwanetswe go jewa ke katswa, ke nale bolwetsi jwa , go sa kgone go merogo eo, kgotsa e ka se ntshware monate. So ke tlamehile ke netefatse gore morogo oo o tla ntshwara sentle na.

Ga go thata go jala maungo, ke tlhoka fela dipeo tsa maungo le mmu o o nonneng. Ka jalo, ke tla epa mosima o o tla lekanang dipeo tseo tsa maungo mme ke dijale kwa go nang le letsatsi le le lekaneng . Ka jalo, ke tshwanetse go nosetsa semelo seno letsatsi le letsatsi, ke tshwanetse go se tlhokomela, mme ke tshwanetse go tlhomamisa gore ga gona diphologolo dingwe tse di tla kgoreletsang go gola ga yone, ka gonne go na le diphologolo dingwe di tshela ka go ja dijalo tsa maungo.

Fa ke jala merogo e e jaaka ditamati, ke tshwanetse go simolola pele ka go batla mmu o o nonneng. Naga e tshwanetseng e be le metsi. Gape, ke tshwanetse go bona dipeo tsa tamati. Go tswa foo, ke tshwanetse go epa dikhuthi tse di lekaneng dipeo mme ke bo ke ditswale. Ke tshwanetse go nosetsa lefatshe, mme ke le tlogele le bone letsatsi morago ga dibeke di le mmalwa tsa go nosetsa, merogo eo e tla simolola go gola. Ke tshwanetse go ela tlhoko mmala wa merogo, ke tshwanetse go ba e roba fa e le khibidu. Ke mo teng fa ke tla kgonang go di jala.

Sa ntlha, balemirui ba ka dira gore mmu o nne o ungwa sentle ebile o siametse go jala. Ba epa mosima go jala dipeo tsa rooibos-e. Go tsaya dikgwedi di le dintsi gore di gole ka ntlha ya dipaka tsa bosa, ba nosetsa dimela tsa rooibos-e mo tshimong yotlhe. Fa setse se godile ebile se siametse go rojwa, ba tsaya semela seno ba bo ba se romela kwa madirelong gore se omisitswe le go phutha, gore setle se wele mo dikoping tsa rona.

Go ja rooibos-e go siametse letlalo, ebile go fokotsa kotsi ya go tshwarwa ke bolwetse jwa sukiri. E fokotsa selekanyo sa sukiri mo mading, gape, go ja rooibos-e go thusa go sila dijo. Rooibos-e ka sone ke se bolaya megare.

Mathata a balemirui ba rooibos-e ba lebaneng le one a akaretsa go fetoga ga tlelaemete. Maemo a bosa a a sa siamang ke bothata jo bogolo. Gape, ba lebane le go lema lefatshe le le nnye fa palo ya batho e ntse e oketsega, tota le go tlhaela ga badiri ke bothata. Go rarabolola kgwetlho eno, re tshwanetse go thapisa balemirui ba bašwa le go ba ruta ditsela tse dišwa tsa go dira jalo. Re tshwanetse le go boloka metsi ka mariga.

Dikgwetlho tsa balemirui ba maungo ba lebaneng le tsone di farologane. Di akaretsa go tlhaela ga metsi, mme tsona le seabe se segolo mo temothuong ya maungo. Thekenoloji le yone e na le seabe se segolo, go dirisa metšhini go tlhola tatlhego ya ditiro, tota le maemo a bosa a a sa siamang, go tlhoka pula kgotsa letsatsi le le lekaneng, go dira gore go nne thata.

Dijo di jaaka matute a di-mangu le di-chutney di diriwa ka di-mangu. Gape, go nale selo se se diriwang mo Aforika Borwa se se bidiwang atchar. E na le salad-e ya mangu e e le ditswaiso, mme e rekisiwa mo mabenkeleng a magolo ebile e romelwa kwa dinageng di sele.

Mmidi le rice ke dijalo tse di jalwang thata. Mmidi o siamisa pelo le boboko jwa gago, fa raese yone e go naya maatla go tswelela pele ka letsatsi. Ke yone merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe.

Dithoro di ka dirisetswa dijo tsa batho le jaaka di dirisiwa tse di dirisiwang mo madirelong, mme gape, dithoro di ka fetolwa go nna dijo ka ditsela tse dingwe. Dithoro di tlamela di-carbohydrate tse di rarahaneng, go akaretsa fibre ya dijo le diporoteini. Mafura a mantsi a a fitlhelwang mo dithorong tsa dithoro tse di feletseng a thusa gape le mo go direng gore thulaganyo ya go sila dijo e bereke sentle, ebile a ka thusa go thibela letshololo.

Temothuo ya mo le yone e wela mo temothuong. E akaretsa go jala peo ya morara le go roba morara. Go tswa foo, di a thubiwa gore di nne metsi, go tswa foo se se a bolokiwa, se be se fetolwa gore se nne beine e e tla tsenngwang mo lebotlolong.

Ke tshwanetse ka bo gona le lefatshe le le nonneng le metsi ka metlha. Ke tshwanetse go tlhokomela tshingwana jang.

Kitso e a fetisiwa, mme seo se raya gore go lema ga go kitla go fela mo nakong e e khutshwane jaana. Gape, re ithuta go nna le go ntse ka lefatshe la rona le temothuo, re kgona go ikemelela le go atlega.

le , Raese le mmidi ke tsone dijo tsa dithoro tse ke di itseng thata, ka gonne ke tsone tse di dirisiwang thata mo nageng ya rona. Kantlha ya di tsa tsone le tsela e di jewang ka yone, ba ntse ba le koo go tloga bogologolo go fitlha jaanong.

Sa ntlha, go go tlhokega gore go boniwe mmu o o siameng le o nonneng gore go jalwe. Go tswa foo, o tshwanetse go jala peo ka nako ya fa semela sa gola thata. Ka jalo, o tla tshwanelwa ke go lema matlhare a semela seno, a a tla tswelelang go ya go jalwa gore a dirisiwe gape.

Rooibos-e e itsege ka go nna le dikotla, mme gantsi e dirisiwa go okobatsa bothata jwa go sila dijo, go fokotsa go ruruga le go nonontsha thulaganyo ya mmele ya go lwantsha malwetse. Rooibos-e ke motswako wa tlhologelo.

Ka ntlha ya tatso ya yone le melemo ya yone mo itekanelong, mo dilong tse di ntlafatsang letlalo le moriri, ka ntlha ya di nonofo tsa yone tsa go thibela megare le mo go tsa dikotla, ka ntlha ya dikotla tse di oketsang dikotla.